Bese ena e tlo tloha mona hosane ka hora ya pele, mme e tlo fihla Limpopo Polokwane ka hora ya bohlano. Hobane e nka dihora tse nne ho tloha mona Pitoria ho fihla Polokwane. Mme o tsebe re tlo ema feela habedi tseleng.

Mokotlana wa ka ke o moholo o mo tala le o monyane o mo sehla. Ke fanne ka yona OR Tambo ba ba ba e kenya tag ya ya mabitso a ka e leng Morwerwe Morwerwe. Empa ha re se re fihla ka monana, ha e sa le yo mekotlana eo.

Nkgono wa ka o na le dilemo tse mashome a supileng, mme o tlile mona maobane ho tlo reka tekete. Ka bomadimabe ha a rekisetswa ka theko ya batsofe. Ke ne ke batla ho tseba hore na hobaneng seo se sa etsahala. Ke kopa thuso, ke kopa le ho botsa hore na le ka se kgone ho mo kgutlisetsa tjhelete eo ya neng a tlamehile ho e thola na?

Leeto le letelele le kileng ka le nka ke ho tloha mona Afrika Borwa ho ya naheng ya America. Sefofane se tsamaile dihora tse leshome le metso e supileng. E ne le leeto le letelele haholo. Le ne le se monate le dijo tse neng re di fepuwa sefofaneng e ne se tseo ke neng ke di tlwaetse. Ke fihlile ke kgathetse ebile maoto a ka a ruruhile. Ha ke nahane nka pheta leeto leo hape. Nakong e tlang ke nahana ke tla pota London, ke nke kgefutso hanyenyana pele ke fofela America.

Monate wa e-hailing ke hore e kgona ho o lata hae o ise sebakeng seo o batlang ho ya ho sona. E thusa haholo ho batho ba senang dikoloi. Ha ho tshwane le ho ya taxi rank-eng, o emele taxi e tlale. Ka nako e nngwe moo o batlang ho ya teng o fihla nako e se e se ile. Empa ka nako e nngwe e-hailing e ka kgannwa ke batho ba nang le botsotsi, o bone hore ba ka o kwetela kapa ba bang ba bona ba hlekefetsa le basadi.

Nkile ka di palama ditekesi tsena tsa dikorokoro tsena tsa makolokopo e le mariha rea mosebetsing ka letsatsi le leng. Taxi enana monyako o sa kwalehe hantle, ho bata moya o kena, e tsamaye hanyane. Ke fihlile mosebetsing ka morao ho nako ka letsatsi leo. Ene mokganni wa teng ka nako eo yena ha di kene ha na taba.

Nna le bana ba ka re kile ra palama bese ho tloha mona Pitoria ho ya Kapa. Leeto la teng le ne le le monate ka bese e mabotjho-botjho e nang le dintlwana ka hare re kgona ho ithusetsa ka teng, re kgona re na le le maoto a rona a kgona ho nama. Re kgona le ho robala le mmino wa teng e le o monate haholo. Tsela ena ha ra e bona, e ne ekare re palame, ha ke tsebe ka hara eng, sefofane se jwang.

Eya nkile ka palama sepalangwang sena sa e-hailing ka yona nako eo ditekesi di phomotseng. Ke ile ka ya ke ilo lata koloi ya ka kae kae. Empa ho bua nnete feela ha ba ka ba ntlatlapa. Ke patetse tjhelete e bileng e e leng tlase ho feta ha o nkile e-hailing ena hoseng kapo mantsibuwa ha batho ba theohela le ha batho ba tjhaisa, kannete ke le ka patala tjhelete e lekaneng ebile e ne e le e ne le tlase haholo.

Ke e ke bone ba tshwarwa hantle haholo. Dibeseng mona ebile ba na le sebaka sa bona feela se etseditsweng bona. Le ditereneng tse kareng Gautrain, hona le mo sebaka se etseditsweng bona moo ba dulang moo o nang le sebaka moo ba kgonang hore ba eme ba dule hantle.

Ke nahana baeti ba thabela haholo ho ya makeisheneng a rona. Empa ba sitiswa ke ditaba tsa tsa botlokotsebe, le dintho tseo ba di utlwang monana di-television-eng le di-radio-ng.

Ke nahana ka matsatsi a phomolo a ka reng a Tshitwe, moo batho ba bangata ba sa eng mosebetsing mme bana ba sae sekolong. Ke nako e hantle ya ho lokisa mmila hobane ha ho na batho ba bangata ba sebedisang mmila eo.

Ho tloha neneng ho tseba ho lokisa dikoloi? O tlo tshwara dintho tse o sa tlamehang ho di tshwara ka moo o bo senye le mo ho sa senyehang. Nka koloi ena o ise o motho ya lokisang dikoloi kea o kopa. Hobane o tlo qetelletse o sentse mo ho mo ho lokileng o be o tlamehe o tlo patala tjhelete e ngata hape ha o tlo lokisa ho batho ba tsebang ho lokisa. He-eh hle.